Urhulumente makasondenze iinkonzo ebantwini, aze engeze nezibonelelo kubantu abanoxinzelelo, ukuze bakwazi ukuba nendlela yokuyofikelela kwinkonzo ezo. Yaye ke, bakuba befikile, kube khona konke okunokubanceda okungamayeza, neepilisi, njalo njalo.

Kaloku inkqubo yokutya ezikolweni ibaluleke kakhulu, noxa nje kutyiwa kancinane, kona kona abantwana bayakudinga ukuxhaswa ngale ndlela yesondlo, kuba kaloku kumakhaya kwamanye amakhaya basuka bengatyanga, isisu sincamathele emqolo. Ngoko ke kube nzima ukuphulaphula nokukhonsentreyitha kwizifundo zabo.

Isikolo nasiphi na sinepolisi yaso. Kubalulekile ke ukuba ezi zikolo zifundisa imfundo ephakamileyo zibe nayo imiqathango, elawula nekhusela abafundi abazifumana bekhulelwa. Ngoko ke, ukuba sifumana loo ngxaki yokuphatheka kakubi komfundi, amanyathelo kukujonga ipolisi, ze kusetyenziswe i-code of conduct ezawuthi inike umhlahlandlela ukuba makuthweni na kulo meko.

Iingcebiso anozifumana kubugqirha kukutshintsha indlela aphila ngayo, ayeke iinto ezithile abezithanda, iinto ezifana neenyama ezibomvu, iitumato. Ngelinye ixesha ufumanise into yokokuba uya ukuphila ke sele eneembophelelo, ekunyanzelekileyo uba makazilandele ezifana namayeza, ukuzitofa, njalo njalo. Ngoko ke, ndingamcebisa okukuba makalandele loo miqathango ayibekelweyo ngugqirha.

Mtshana, ayilohlazo into yokutya ukutya kwesikolo. Kulungiselelwe nina okwa kutya ukuze nikwazi ukufunda kakuhle nihluthi. Ngoko ke, mtshana, yitya ukutya oku ukuze ungalambi kuhluthwa. Eyona nto iyakuhlekisa ngakumbi yile yokuba ungaphaki ube ulambile. Yitya ukutya oku.

Xa ugula, wamkela naluphi na uncedo oluvelayo lusithi lungakunceda, kodwa ke, kubalulekile okokuba uqinisekise okokuba loo mayeza unothi ke uwamkele makube ngamayeza ahloliweyo, ukuze uqinisekise into yokokuba ngabana uyazazi i-side effects zawo, ukuze uzibone xa kanti ekunceda, kungenjalo ekuguliswa nangakumbi.

Kuyinyaniso oku kuba, unintsi lwabantu luye lube nentloni ukuya kulanda amayeza okanye ipilisi zalo zokuthomalalisa igciwane eli, kuba kaloku ufika kulukrozo kwezi kliniki nezi zibhedlele apho kulandwa khona amayeza ale ntsholongwane. Yaye ke nendlela abaphatheka ngayo ngamanesi ayisikelelekanga, kuba kaloku ufike bekhwazwa ngapha nangapha. Babe neentloni ke nokwaziwa kuba kaloku kuza nestigma ekuhlaleni.

Into ethi qatha kuqala engqondweni yam, kukungasiwaso kwamalungelo abantu abangamadoda okanye ootata, kujongwe calanye, kanti ke noxa behlukunyezwa ubuninzi babo abantu abangoomama, bakhona nootata abaninzi abahlukunyezwayo bethule, kuba kaloku ise ibe yintlekisa into yendoda ehlukunyezwayo. Ngoko ke, kubalulekile into yokokuba ngabana urhulumente wethu ajonge macala ukuze sikhuseleke sonke.

Eyona nto ibangela ukuba abantu bakuthi babe neentloni, sisizathu esi esimenze waba nediphreshini yena kuqala kuba kaloku xa kufanuba athethe ngokuba unediphreshini, kuyawufuneka aphinde abelane nalo mntu amxelela ukuba unediphreshini, ukuba idalwa yintoni na. Kube lapho ke ezikhusela into okokuba ngabana eso sizathu sakhe singandi asive sele sigcwele ndawo yonke. Kanti ke yeyona ndlela ebe nothi afumane uncedo ngayo leyo.

Abantu abayisiso into yokokuba iyeza laba generic okanye lanegama le bhrendi. Eyona nto ibalulekileyo kubo yinto yokokuba ngabana liyabaphilisa na kweso sigulo sibaphetheyo bengayisanga so into yokokuba ngaphaya kokuba kuphile esi isigulo, zizawuthini i-after effects ngaphiya kwesigulo eso.

Ipolisi iyandlala elubala into yokokuba ngabana abafundi mabaphathane njani, mabawahloniphe njani amalungelo abanye abafundi. Kubhaliwe phaya kwi-code of conduct yesikolo, yaye abafundi bayazazi bona kuqala into yokokuba ngabana kufuneka beziphethe okanye bebaphethe njani na abanye abafundi. Kulo mba singakrweca ipolisi, ze siyisebenzise ngendlela efanelekileyo, ukuze nalowo ebesayacinga le nto azibone into yokokuba ngabana wenza into engafanelekanga. Kodwa ke singamgwebanga lo waya ebephethe omnye kakubi, koko simbonise indlela.

Ndingathetha nenkosikazi yam, ndiyibonise ukubaluleka kokusebenzisa amayeza anyanga isifo zoxinzelelo, kuba kaloku sakuyekwa singanyangangwa siya kudala omkhulu umonakalo, ngakumbi ngaphezulu kunalo obe ukhona ngaphambili. Kukumchazela, ze ndikrweca kwa ugqirha, okanye mhlawumbi sikhangele gqirha wumbi onothi eze nolunye uhlolo. Akuba ke naye eqinisekisa, ndimcebise unkosikazi uba makawathathe la mayeza okanye ezi pilisi.

Mntwana wam, kulilishwa ukuba ube wehlelwe sesi sehlo, kodwa ke ayikokuphela kobomi obu. Thetha nabazali bakho, ubahlalise phantsi, ubachazele imeko le kuyiyo, yaye ke ungayeki, uqhubeleke nemfundo yakho, lilungelo lakho elo, bukhona ubomi emva kwesi sehlo. Xolisa ebazalini, uzithobe, ubachazele into yokokuba ngabana sisiwo esi, kodwa ke ukuya phambili uyawuthi wenze bhetelana, yaye uya kuzimisela ezifundweni zakho, ukuze ukwazi ukuphilela wena, kunye nosapho lwakho, nosana lwakho.

Urhulumente angathi enze uqeqesho nangakumbi kunamanesi, okokuba izigulo ezi zabantu abeze ngazo angazithi pahaha esidlangalaleni, apho kuyawuthi kuve wonke ubani, ze abantwana bazibone ingathi bayahlaseleka kwalapha esibhedlele. Makube khona iindawo ezilungiselelwe ezinonoontlalontle, ezilungiselelwe into yokokuba ngabana abantwana abazifumana bakule meko, bayokuhlolwa ze batrithwe kuzo, ezibhedlele naseziklinikhi.

Urhulumente makandise ukhuseleko ezikolweni, ingakumbi ngexesha lasebusuku, kuba kaloku ukutya oku kwabantwana ziyaqhekezwa izikolo ngenxa yako kwebiwe. Kufumaniseke ke ngoku into yoba iyawungabikho imali yokuba kuqhutyelekwe kusityiwa kuloo nyanga okanye kuloo kota. Ngoko ke urhulumente makenze kube khona ukhuseleko ezikolweni, ingakumbi ngexesha lasebusuku apho ubuqhetseba buye bande khona.